Khale ka khaleni a ku nga tirhisiwi michini ku senga homu masi a ku tirhisiwa mavoko ku senga homu masi nakona mina a ku sengiwa homu yin'we a ku nga ta sengiwa homu yo to tala hi siku a ku sengiwa yin'we ivi mundzuku ku ya ku ya sengiwa yin'wana.

Ku kota u va u hluve huku masiva swi lava ku va u va u veke mati mo hisa u kuma xibavhana xo dyela ka xona ivi u chela mati mo hisa ivi u chela huku ndzeni huku liya yi kota ku yi olova u kota ku u va u yi hluva masiva.

Ma masi ma pfuna vana ku va kula va tiyile hi marhambu ya vona ma tiyerini kahle ma aka na miri ma endla na ku va vana va va na matimba na byongo bya vona va kula na byongo byi ri kahle na miehleketo yi ri kahle.

Homu a yi bohiwa ensinyeni ivi yi dlayiwa hi xiqivi.

A swi yevuriwa hi majaha kumbe vobava vomalume hikuva hi vona vanhu a va ri na matimba.

Xiharhi xin'wana na xin'wana a ku ri nawu wa ku ku fane xi susiwa mavoya hi kota ku dya nyama hi ku mavoya a ma dyiwi.

Manyoro ma endla swibyariwa swi nona matsavu ma kula ma sasekile ma tsakisa.

Mbuyelo yi ku swibyariwa swi tshama swi kha swi tsakile loko u chela tikhemikhali ta manyoro eka misava ene swi tshama nkarhi wo leha hi ku hi tshama hi kha hi cheletela manyoro loko hi vona nga ku mahela ya cheletela ku swibyariwa swi kota ku tshama swi tsakile.

Mina ni nga hlawula manyoro lawa ma endliwaka kaya hi ku a ni nge xavi nchumu ni va ni kha ni tirhisa misinya ya khale leyi nga karhala yi nga ti omela ni tirhisa matluka swi ta endla ku swibyariwa swa mina swi kula kahle.

Vanhu va nga tirhisa matluka yo oma va nga tirhisa misinya ya khale leyi u kuma ku a ya ha ri ku milamileni yi wile kumbe yi tsematsemiwini yi lahliwe kwalani kaya va nga tirhisa yona kumbe thyaka loko u kuma ku hi le matikoxikaya ku na laha va nga cela goji va lahlaka thyaka kona swi nga olova swinene ku va endla manyoro.

Ni nga ka ni nga titwi kahle.

Ti va pfuna hi ku switsotswana swi nge heti swi ta dya swi va swi fini swibyariwa swa vona swi va swi kha swi kula kahle swi sasekile swi tlhe swi nona.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana hi minkarhi yin'wani a swi kahle hikuva loko u chela u chela laya ka swibyariwa u chela swibyariwa u kuma ku swa rin'wani ra masiku u la ku kha swibyariwa swibyariwa leswiwa swi va swi ri na tikhemikhali u ya u ya sweka u dya u ya kumana na khombo.

Ni nga va kombela ku va hunguta nyana ku tirhisa tikhemikhali hikuva ti na khombo ti endla ku loko hi dya hi nga vi kahle hi kumana na mavabyi eka swakudya swin'wana.

Swibyariwa swi nga ka swi nga kuli kahle swin'wani swi nga fa.

Xo sungula i ku misava a yi vi leyinene loko ku tirhisiwa tikhemikhali xa vumbirhi hi ku vona van'wamapurasi va tikuma va kha va vabya hi mavabyi mo hambanahambana hi mhaka tikhemikhali.

Ni nga rhanga hi ku va hlamusela ku swi onha njhani ka mati misava na swifuwo loko va nga ni twisisi ndzi nga va endlela xivoniso hi swona ku va kota ku va swi twisisa.

Khale ka khaleni van'wamapurasi a va nga tirhisi tona tikhemikhali kambe a va swi kota ku swibyariwa swi huma swi sasekile va xavisa lava xavisaka lava dyaka va dya na sweswi loko vo cinca swi nge zi swi va swi khumbile eka nxavo wa swakudya na vuhumelerisi.

Votala va endla ku swibyariwa swi kula hi xihatla kumbe swiharhi swi hatla swi kula ku va kota ku va xavisa vo tala va endlela ku swi kula swi nonile swi sasekile.

Swi nga ya hi hi ku swifuwo kumbe swibyariwa swa mina swi kula njhani loko swi kula kahle swi nga ri na problem a ni voni ku ndzi nga tirhisa tikhemikhali kambe loko swi nga kuli kahle na mina ni nga ze ni ti tirhisa tikhemikhali ku kota ku ndzi kuma mbuyelo lowunene wa kahle.

Ni twe vakokwana va ri munyu wa tirha ku hlayisa swibyariwa ku switsotswana swi nga dyi kumbe swi nga ngheneleli na ku cheletela mati swa pfuna na swona.

Hikuva va lava ku kuma swibyariwa swa vona swi nonile swi kula hi xihatla na swifuwo va kota ku xavisa.

Ni nga va byela ku va yima nyana ku ti tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo hi ku rin'wana ra masiku va ta tikuma va ri na mavabyi mo hambanahambana va nga swi tivi ku va va kume njhani hi mhaka tikhemikhali leti va nga va tirhisa swin'wana swo a swi na khombo eka vona.

Tipholisi leti tipholisi leti seketelaka i South African Food Staff Cosmetics and Disinfect Act.

Ni nga va byela ku ri hi siku a va tirhisi khemikhali yin'we kumbe evhikini a va tirhisi khemikhali yin'we va nga tati tikhemikhali.

Xo sungula ndzi nga va byela hi vuvabyi ku va ta vabya loko va tirhisa tikhemikhali naswona hi mavabyi ya yi ya ti-chronics ivi ni va hlamusela hi ku tikhemikhali ti na phoyizeni va nga tikuma va kha va nghena hi phoyizeni emuzimbeni wa vona ivi ni tlhela ni va hlamusela ku vamanana lava nga biha emirini a ku fanelanga ku va va ti tirhisa tikhemikhali hi ku ti ta va nyika problem eka vona na vana loko va kha va ya va ya bebula vana na ku ri tikhemikhali leti ti thyakisa mati ivi ti dlaya na swiharhi swin'wana kumbe ni nga vula ni ku e swiharhi swin'wana swo u kuma ku swi va swi nga lavi ku tirhiseriwa tikhemikhali ku fana na tinyoxi.

To tala tiyindlu ta kona a ti hlayisekanga a ti hlayisekanga to tala ko lava ku va aka tiyindlo tin'wana to ti hlayisekile ku loko u kuma ku ku na swiharhi swo a ku fanelanga swi tshama na vona swiharhi swo swi tshama swi pfaleriwile swa swi nga na nghozi swi nga va nghenelela.

Swi ta va khumba hikuva vo tala va nga lahlekeriwa hi mintirho vo tala va nga hola mali leyi tsanana hikuva va ta va va nga tirhanga ntirho wo tala va ta va va nga tirhanga ndhawu yo tala kumbe va nga rimanga ndhawu yo tala.

Avuxeni eka purasi leri hi byala tidiriva ta mixakaxaka hi kota ku endla tivhinyu ta mixakaxaka leti tsakisaka vanhu hi ya hi ya ti xavisa eka va mavhengele kumbe va ka mavhengele va ta va ta xava ka hina.

Eka nsinya ya mina ni nga byala tidiriva ni byala matsawu miroho timanga swifaki ni byala makwembe hikokwalaho ko hi kule hi swona i ndhavuko wa hina hi kule hi swona hi kha hi rima hi byala matsavu mavele makwembe hi kha hi dya wona ende na wa tsakela na va ndyangu va wa tsakela.

Ni nga tsakela ku byala veri i ti-valencia valencia na valencia hikuva hi leti hi nga kula tona hi kule hi kha hi dya tona vatswari va hina va kha va byala tona.

Ni nga kuma mathangi mo hlayanyana ni wa veka emutini wa mina kumbe epurasini ra mina ku ni kota ku ni nwisa tihomu ta mina ni famba ni kelela ni vuya ni ta chela ka mathangi ya mina.

Malume ku fanele ku u tlhavelela swifuwo swa wena hikokwalaho ku swi ta tshama swi nonile swi ri kahle swi nga ri na mavabyi hi ku ka minkarhi yin'wana ku va na tinxaka ta mavabyi lama khomaka e swiharhi kumbe tihomu.

A ni ta rhanga ni ya ka dokodela ni ya kuma maphilisi na murhi wa ku ni kota ku nwa loko u kuma ku ni na marhuda kumbe Corona, Corona yoho yi lava ku munhu a tshama a fake mask a fambela kule ekusuhi na vanhu loko a vulavula na vona ku va na distance exikarhi ka vona va nga yimi kusuhi na na vanhu marhuda ma lava ku u kuma maphilisi kumbe murhi u tshama ndlwini ma ze ma hola.

Ku ku fanele ku vatirhi loko va heta ku senga masi loko va heta ku senga homu yin'we masi lawa ku fane va wa va va wa teka va wu pfalela eka ndhawu leyinene leyi ku va nga fiki ma kuma na xitsongwatsongwana kumbe ma kumana na swin'wana swo haha ma va ma ri kahle ku hi kota ku hi wa tirhisa kumbe ma kota ku ma dyiwa ma ri kahle.

A ni se tshama ni vona xifuwo xi ri ku sengiweni kambe na ku swi vona ka inthanete loko swi ku sengiwa homu va tirhisa mavoko va kha va senga mavele ya koho ku ku kota ku huma masi va va chele ka ka xibakidani.

Ntsengo wa mali leyi mi nga yi hakela wu ta tlakuka hikuva mu lava tihuku to hluviwa to hluviwa mina ni xavisa tihuku to ka ti nga hluviwangi kambe loko mi lava ti hluviwa swi ta lava ku mi hakela hikuva hi ta va ni ka ni teka nkarhi wa mina wo ni hluva tihuku.

Hi ku twisisa ka mina crop rotation hi la u kumaka ku byariwe matsavu kumbe mihandzu yo hambana etinsin'wini va endlela ku kuma ku matsavu man'wani ma endla swaku switswotswiwa swi nga dyi mihandzu leyi nga laya nsin'wini.

Ku cinca ka maxelo swa swikhumba nsirhelelo wa swakudya hi ku masiku man'wana u kuma ku loko dyambu ri hisa ngopfu swakudya swa onhaka a swi koti ku u nga swi sirhelela.

Me ni vona nga ku va tirha kahle vanhu vo tirhela mapurasini hikuva leswi va swi byalaka hi leswi va swi dyaka mphakelo wa swakudya va swi kuma a va hakeli tirhente a va xavi swakudya va swi kuma kwalaya purasini.

Ni vona swi nga lulamanga hi ku navusiku i nkarhi wo fane va wisa navusiku ku na swi swo fambafamba swiharhi swin'wani swo ka swi nga pfumeliwanga ku swi nga tshama na vona swi va swi kha swi fambafamba.

Muholo wa vona wu va wu nga fiki eka swilaveko swa vona hi ku hola mali leyi tsanana hikuva a va hakeli nchumu va dya kwalaya hi leswi endlaka ku va va holela mali leyi tsanana.

Ni lava ku mi byela ku mi hlayisekini loko mi tirhela kwala ka purasi ra mina ni ta veka ma-security vanhu lava nga ta mi sirhelela eka swo hambanahambana naswona hi ta tshama hi chekile ku a ku na swiharhi leswi nghenaka swi ta swi ta hi hlupha.

A va a va holi mali leyi ringaneleke ku ya hi ntirho wa vona va hola mali leyi tsanana kambe ntirho wu va wu tele.

Mina ni kombela ku ni tshama na ndyangu wa mina kwala purasini ni kombela ku ni dya kwala purasini ni nga xavi swakudya mali leyi mu ni hakelaku yona ni ta yi veka ebangini ku ni ta kota ku ni xava swin'wana kumbe ni xava movha kumbe muti lowu ni nga ta wu tirhisa na ndyangu wa mina.

Ina hikuva hi minkarhi min'wani mpfula yi va yi nga ni swinene va swi kota ku va ya cheka mbewu ya vona ku yi le ku mileni na.

E-e ni vona nga ku ku fane vamapurasi va thola vanhu lava tshamaka eka tiko ra vona hayi lava humaka ematiko ya le handle hi ku na lava tshamaka ematikweni ya vona va swi lava ku tirha ku va kota ku pfuxa mindyangu ya vona.

E-e ntsengo lowutsongo a ku fane va ngetela eka ntsengo lowu va va nikaka wona hikuva ntirho wa vona wu tele swinene vatirha hi matimba swinene na hi ku tiyimisela.

Ina ku fanelile va kuma masiku yo wisa hikuva vatirha hi matimba va tirha ntirho wo tala va tlakula swi swo tika.

Leswi nga vekaka rihanyo ra vona eka nxungelo i ku tirhisa a tikhemikhali loko va sipireya e swibyariwa hi swona swi nga vekaka vutomi bya vona eka nxungeto na loko u kuma ku ku na mpfula swinene va le ku tirheni swi nga va veka ekhotsweni na loko u kuma ku swiharhi leswi va nga swi fuwa i swiharhi swo a swi kahle naswona swi nga va veka eka nxungeto na mavabyi u kuma ku wa vabya munhu a nga swi koti ku a nga famba a ya a ya vona dokodela a ya kuma mimirhi naswona mavabyi mo ma tluletana.

Hikuva vinyi lava va tholaka vanhu vo tirha emapurasini a va a va va khomi kahle vanhu lava tirhelaka va va tirhelaka naswona va va hakela mali leyi ntsanana na ku va va tirha ntirho wo wo tika.

Swakudya swa swakudya swa swa le mathinini swo va swi tshame nkarhi wo leha swi va swi se swi borini loko u kuma van'wani va swi dya va chuluka van'wani u kuma ku va huma swirhumbani va vabya.

Nkoka wo yi dya nyama leyi i ku u va na rihanyo lerinene miri wu tshama wu ri kahle.

Hikuva loko u nga hlayisi swakudya swa bola loko u ya u ya swi dya mundzuku swi va swi nga ri leswinene swi nga ku vabyisa nakona switsotswana swi nga nghena ndzeni ka swakudya ivi swi ta ka swi nga ha ri swakudya leswinene.

Swi tshama lembe swi tshama lembe ntsena.

Loko ni karhi ni byala ni ta langutela ku mbewu leyi ni yi byalaka hi leyinene a yi dyiwanga hi switsotswana na hi ku loko yo va yi dyiwe hi switsotswana loko ni ya ni ya yi byala yi nge mili mbewu.

Myama ya mintonga va yi hoxa swipayisisi ivi va yi tsemelela va yi omisa naswona vukahle bya yona hi ku yi aka miri.

E-e a swi kahle ku dya swakudya swo va swi tshame mathinini nkarhi wo leha hikuva van'wani vanhu u kuma ku va va va va ri na allergy van'wani swi va vabyisa swi ya swi ya va humesa swirhumbani van'wani swi va chulukisa loko wo kuma ku a swa ha ri swinene.

Swi fane swi tshama swi ri firijini swi nga n'oki hi ku loko swo n'oka swi ta va se swi nga ha ri swinene swi ya swi ya hetelela swi bola.